Ho salang re qetella re rapela Modimo a leng mong. Hore na re rapela jwang le hore na re etsa eng ho fihlela Modimo oo e re dumelang ho ona, ha ho kgathalatsehe. Ke nahana ha re ka ra tlohela ho ahlolana re iketse ekare rona bodumedi ba rona bo bo hantle, or bo ka hodima ba batho ba bang, re tla kgona hore re tlose dikgohlano tsena. Ha feela re rapela ntate Modimo a le mong, ha ke nahane yena a na le kgethollo hore na o fihlela ho yena jwang.

Rakgadi Dirontsho, ha o ntjheba ke se ke loketse ho ya lebollong? Ke batla ho ya lebollong hobane ke bona ekare ke se ke hodile. Ke fihlile boemong boo ba bosadi ba hore ke ye ke ho rutwa ka bosadi. O re ke ye neneng? Ke ingodise kae? Hona ke seng se etsahalang moo? Ke batla ho ya. Ke kopa o ko ntataise, o mpolelle hore na ke etseng ho tloha moo.

Motswalle ekaba o utlwile ka lefu la motswala wa ka Thabiso? O hlokahetse hoseng tjena ka hora ya bosupa. Hee Thabiso o kutse nako e telele ngwana rona o sotlehile haholo. Empa ketsahalo ena ha ya ntula hantle haholo. Pelo ya ka e bohloko hobane Thabiso o na santsa a le monyane ebile o monyenyana le ho nna.

Ho bohlokwa ho ntsha mahadi e le ho leboha lelapa la bo ngwananyana. Hobane ngwananyana oo bohading o tlo atisa lelapa la teng a be le bana mme a ye moo, a hodise lelapa leo la moo. Mme ke ka hona a tlamehileng hore o ntshetswe mahadi, lelapa la habo le lebohuwe ka tjhelete kapo dikgomo tse itseng.

Ke dumellana le bona jwalo ka setjhaba se hlomphang ditumelo kaofela. Ke dumellana le bona tabeng ena, hobane ka tumelo ya bona ha ba tlameha ho keteka Keresemese, ba na le matsatsi a bona e ba a ketekang a sa ketekweng naheng yohle.

Rona ditoropong mona mo re dulang teng ha re kopisane. Haeba ke sena tswekere kapa ke sena mafura a ho hadika mahe, ke dula ke le jwalo. Ke emela letsatsi le tlang ha mabenkele a bulwa hore ke lo reka seo.

Matsatsing ana, ha ho sa bolotswa hore ho auhwe banna le basadi, ho se ho bolotswa feela hore ho etsuwe tjhelete. Ebile ka nako tse ding ba kwetela le bana hore batswadi ba bona ba kgone ho ba lokolla ka ditjhelete moo. Ntho tse etsahalang matsatsing ana ha e sa le le setso, ha re sa le ka mora setso se re le kamora tjhelete.

Ho bolela hore o so botswitse hore o ka nyalwa kapo wa nyala.

Heso hangata dijo tse re di behelang ka thoko hore malome a tlo di ja, ke hlooho ya phoofolo. Empa mabaka a hore hobaneng malome a fuwa hlooho eo. Kannete ha ke a tsebe.

Ke dumellana le rangwane hobane sena se tla thusa hore mela enana e be mekgutshwanyane, hore batho ba kgone ho ngwathelwa ka pelenyana. Hape bo ntate ba kgona le hore ba je ba kgore ha ba ja ka tsela ena e sisinywang ke ke rangwane.

Sena ha se hlokahale hohang. Hobane letsatsi letsatsi la dikolobetso ha se letsatsi le ikgethileng hakalo. Le kolobetswa le le bangata ka nako e le ngwe. Ha ho tshwane le letsatsi la tswalo kapa letsatsi la lenyalo leo o ka le ketekang hobane ke letsatsi la hao o le mong le ikgethileng.

Ke batla ho tla renkeng ena ya lona ke tlo rekisa dijo tsa setso. Ke ipolelletse hore ke tlo pheha bohobe ba metsi, ke be ke rekise le dikahare, matshwafo le sebete. Ke rata ho tseba hore na le ka di thabela dintho tsena? Mme le ka tshehetsa kgwebo ya ka na?

Batho bana ba hlalefile haholo, mme ba mpha dikeletso tsa bophelo. Le hore ke itshware jwang lenyalong le dikamanong tsa ka le metswalle ya ka. Hape ke qeta nako e kana le bona hobane nako ya bona lefatsheng mona e se e le kgutshwane haholo, mme ke batla ho nka tsohle tseo ba di tsebang. Ke di ke di behe mohopolong wa ka pele ba ntshia lefatsheng lena.

Diboko tsena ke mokgwa ya hore re itsebise ha re kopana le batho. Ha o itsebise feela ka lebitso la hao, o tlamehile o itsebise le hore na o tswa mofuteng ofeng hore setjhaba sa heno ke se feng. Batho ba tsebe ho tseba hore na setso sa hao ke sefeng.